Mina ndzi tsakela leswaku n'wana a tshinyiwa hi nomu leswaku ku a ta kota ku twisisa vutomi naswona a nga kuli ome nhloko hi ku tshama a kha a xupuriwa.

A ndzi ta va byela leswaku va nga rivali laha va humaka kona naswona va ti tiva vona hi xivona naswona va nga tshuki va lahleli ndhavuko wa vona.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku xana wa wu tsakela mucato lowu na naswona u ti vona u ta swi kota ku hlayisa ndyangu wa hina xana?

Leswaku munhu amukela Yeso naswona a ti byela leswaku yena u lava ku cinca evuton'wini bya yena u lava ku endla leswi swi nga swona.

Ina, leswaku ndzi ta kota ku tiva laha ndzi humaka kona ndzi dyondza leswi vakhale vakokwana va hina a va dya swona.

Va tsakisiwa hi ku cinca naswona na vona va lava ku va van'wana va lava va lahlaka ndhavuko wa vona na na laha va humaka kona.

Va rhandza ndhavuko naswona a va swi pfumeleli leswaku va cinciwa hi swilo swa manguva lawa.

Ku yimbisa vafana i ndhavuko lowu a wu endliwa khale na khale vakokwana va hina kambe swi nga va swi ri swi hlayisekile leswaku va yisiwa hikuva ku ta yisiwa mahlweni ndhavuko wa hina.

Va seketeriwa hi ndlela ya kahle hi ku vakhomba leswaku manana a hi wa wun'we naswona munhu hi yena wa ku titshega hi van'wana.

Ndzi tsakela ndlela ya khale hikuva a ku mbariwa kahle naswona a ku nga mbariwi mpahla yo huma endleleni swilo swo koma a swi nga ri kona nakona a ku mbariwa mpahla ya kahle ya ku leha.

Ndzi ta ndzi hleketa leswaku vanhu a hi fani munhu i na ndlela ya yena ya marimelo ya yena munhu wa swi kota ku rila n'hweti hinkwayo hikuva a lava ku horisa mbilu ya yena.

Va ambala swibelani na na maduku na masandhazi mukon'wana ambala hembe kumbe ambala na sudu.

Loyi a nga na vutihlamuleri hinkwavo vatswari hi vona va nga na vutihlamuleri eka ku hlayisa vana hikuva hi vona va laha a va fane va ti hlayisela vana va vona va tlhela va va rhandza.

A ndzi ta vula leswaku va tatana va masiku lama a va ha hlayisa mindyangu ya vona naswona va landzelela ngopfu swilo swo huma endleleni va lahla mindyangu ya vona hi mhaka vanhu va le handle.

A ndzi ta katsa xibelana na maduku na masandhazi hikuva a ku ta va xin'wana xa xitsundzuxo xa ndhavuko wa hina.

Mintlhontlho leyi taka i ku va vanhu van'wana va ndhavuko n'wana va va ri na ku tsakela na ku navela ku dyondza swa ndhavuko n'wana laha swi tsakisaka.

Laha ku va ka na rirhandzu naswona i kula e kha i swi tiva leswaku rhandza va rhuketeriwa ku va na wena u ti rhandza.

Yi hi komba tindlela leti vakokwana va hina a va hanya xiswona naswona hi dyondza swo tala hi vutomi eka mintsheketo leyi.

Ka ndhavuko wa vatsonga dyiwa tihove, xitampa na muroho na vuswa.

Ndzi nga tsakela ku tshama eka mimbirhi ya yona hikuva laha ndzi dyondzaka swo tala eka lava ndzi tshamaka na vona na lava va ndzi kurisaka.

Mina ndzi vona leswaku a swi swi yisa emahlweni ndhavuko wa hina laha swi hi kombisaka leswaku a hi a hi ku nyumi laha hi humaka kona naswona ha swi rhandza leswi hi swi endlaka eka ndhavuko wa hina.

Ku endliwa nhlawulo laha ku tshamiwaka ku tlhela ku dyiwa ku kombisa leswaku ndhavuko wa hina u ya mahlweni.

A ndzi ta mbala xibelana ndzi xava na masandasi ndzi xava na maduku leswaku ndzi ta kota ku mbala ku ambala ku fana na ndhavuko wa hina.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela yo karhi naswona ndzi tlhela ndzi n'wi kombisa leswi swi endliwaka eka ndhavuko wa hina.

Ndzi nga pfumela leswaku ku tekiwa xithuvi xichudeni xa le yunivhesiti leswaku a va kota ku n'wi hlamusela leswaku dyondzo ya laveka evuton'wini.

I fanekele a va a ri n'wanuna tiyela naswona a ri munhu wo rhandza ndyangu wa yena a ri munhu wo tshembeka a va a ri munhu loyi a tivekaka hi swa kahle.

Ri kucetela ripfumelo ra ndhavuko hi ndlela yo karhi ya swinene hikuva vanhu va lahla ndhavuko wa kona hikuva va lava ku va makreste.

Ina, hikuva mina ndzi munhu un'wana loyi a rhandzaka ku dyondza swilo swo huma ka ndhawu kumbe wa van'wana vanhu naswona ku nga va ku ri swin'wana swo ti swi tsakela.

Leswi humelelaka ku va ku tele byalwa ku va ku ri na swakudya naswona ku va ku tele va ma va maseve wa wa xinuna na wa xisati naswona.

Vana va fanekele ku pfuna vahahani hi ku endla mintirho ku sweka na swin'wana vamalume va fanekele ku pfuneta hi ku dlaya homu leyi yi nga ta va yi ri kona naswona vakhegula ni vakhalabye va fanekele ku tshama ehansi va wisa hikuva mimiri ya vona yi va yi nga ha pfumeli ku endla xan'wanchumu.

Ndzi nga lava ku twisisa xivangelo xa leswi va lwelaka swona naswona i yini xi nga ndla leswaku va tikuma va va fikile ka mhaka yo ku va va va lwa.

E-e a va hi tekeli a va ha tekeli enhlokweni xintu na ndhavuko wa vona hikuva va mbala hi ndlela yo ka yi nga hloniphi naswona va endla na swilo swo ka swi nga swo ka swi nga yangi.

Vana va fanekele ku tiva ririmi ra vona hikuva va fanekele va tiva laha va humaku kona ndhavuko wa vona na xintu xa vona.

A nga vitiwa hi vito ra Masingita hikuva i ta va a ri singita eka ndyangu wa malume naswona i ta tisa ku khanya eka vutomi bya vona na vutomi bya yena.

Byi nghenisiwile hi ku ta ka valungu eAfrika-Dzonga laha va nga fika va coloniser Afrika va ta na mhaka leyi va ngo i Vukreste na mhaka ya bibele.

Leswaku va ta va vavanuna naswona hi leswi a swi endliwa khale na khale i ndhavuko wa hina.

Hikuva i swin'wana swa ndhavuko wa hina i swakudya leswi kun'wana na kun'wana laha ku ku endliwaka ntlangu kumbe laha ku tsakiwaka kona swi fanekele swi va kona.

Laha hi kumaka Winnie Madikizela Mandela loyi a nga lwela vavasati na na freedom eAfrika-Dzonga va Charlotte Maxeke na Miriam Makeba lava a va lwa sayitini ra Winnie Madikizela Mandela.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka hikuva swi ya hi ku navela na ku lava ku va na vutivi hi ku tiva hi ndhavuko wa vanhu van'wana na ku ambala swiambalo swa vona.

Nkoka wa wona i ku tiva laha u humaka kona na swiphahlo swa swivongo swa kona.

Xiambalo lexi xi talaka ku va xi ambariwile i xibelani naswona xi endliwa hi ku rhungiwa hi tiulu to hambanahambana ta mihlovo yo hambanahambana.

Ina ya va ya vula swin'wana leri ndzi ri tivaka i Masingita laha ri vulaka ku humelela kumbe singita leri ri nga humelela loko i kha i ndla xin'wana evuton'wini bya wena.

Maendlelo lama ma nga wona i leswaku n'wanuna a va kona kusukela loko a nghena exibedhlele ku fika loko a ya ekaya hikuva swi komba nseketelo wa yena eka ndlela leyiwa naswona swi komba leswaku i rhandza nsati wa yena na n'wana wa yena.

Ina leswaku va ta kota ku tiva hi ndlela leyi va ta kota ku kuma vutivi eka swona naswona a ku ta va ndlela leyi endliwaka ya ndhavuko.

Ndzi nga va byela leswaku a wu fanekelanga ku tlula ndzumba wa ha rila naswona i faneke ku twisisa mhaka i nga se i faneke ku twisisa mhaka loko ya i faneke ku twisisa mhaka.

Varhangeri va xisati va kona ku nga Queen Modjadji laha va rhangelaka hi ndlela ya kahle swinene na ku hlonipheka.

Ndzi nga n'wi xavela xibelana na masandhazi na vuhlalu na duku leri nga ta va ri ri ra ndhavuko.

Ku na ku hambana ka vuhlalu bya ndhavuko na vuhlalu lebyi byi ambaliwaka hi tin'anga. Vuhlalu bya ndhavuko hi lebyi byi endliwaka ku ambala na swiambalo swa ndhavuko.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi byi rhungile ndzi tirhisa nayiti na vuhlalu byo hambanahambana lebyi nga ndzi nga byi xava evhengeleni laha ku xavisiwaka mpahla ya swa ndhavuko.

A ndzi ta n'wi byela leswaku loko i cina xibelani hi laha i fanekele ku tirhisa nyonga ya wena ku yi yisa emasayitini ya left na right.

Va fanekele ku mbala Brentwood na hembe leyi nga ta va yi khavisiwile hi swa ndhavuko.

Swiambalo leswi va fanekele ku swi mbala va fanekele ku ambala xibelani na vuhlalu na masandhazi na xikipa xa kona.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka i Thomas Chauke hikuva tinghoma ta yena ti dyondzisa hi swa vutomi na leswi swi na leswi hi hlanganaka na swona hi masiku hinkwawo evuton'wini.

Ndzi rhandza vuyimbeleri bya Xitsonga RNB ya Xitsonga hikuva hi laha hi dyondzaka ka swo tala hi vutomi laha va muyimbeleri a vulavulaka hi leswi a hlanganaka na swona hi masiku hinkwawo.

Leswaku Vatsonga na vona va ta va na xin'wana lexi ku nga xa vona naswona va ta kota ku tiphina hi swa vona laha va nga ta tiva laha va humaka kona na ku tiphina hi ndhavuko wa vona.

Mucino lowu ndzi wu rhandzaka i wa makhwaya na xibelani hikuva hi laha u kotaka ku cina mincino ya kahle.

Dyondzo leyi ndzi yi kumaka i ku leswaku vusiwana a byi yisi helo dyondzo yi fanele yi ya mahlweni laha ndzi fanekele ndzi ndzi kumaka dyondzo ya leswaku ndzi fanele ku tiyisela hi masiku hinkwawo.

Xiyimbeleri lexi ni xi tsakelaka i doctor Thomas Chauke hi vona hi kha hi nga kula hi kha hi yingisela vona naswona hi dyondzile swo tala eka tinsimu ta vona.

Yindlu leyi ndzi yi tivaka i yindlu ya rhandzavula leyi akiwaka hi switina swo hisiwa na misava. Yindlu leyi ndzi nga tshamaka eka yona hi yona leyi ya rhandzavula.

Ntirho wa vavasati emindyangwini i ku hlayisa ndyangu na ku hlayisa vana.

Ntirho wa vona ntirho wa vona i ku i ku endlela leswaku vana va tlela va dyile naswona ku nghena mali emutini va kota ku xavela mindyangu ya vona leswi va swi rhandzaka.

Eya ndza swi kota ndzi dyondzisile hi kokwana wa mina loyi a nga ndzi dyondzisa.

Leswaku ndyangu wun'wana na wun'wana wu ta kota ku tiva laha wu humaka kona naswona wu kota ku tiva swiphahlo swa vona na ti-clan name ta vona.

Laha kaya ku fanekele ku ta vanhu va kereke laha va nga ta hi khongerisa laha kaya naswona e kereke leyi yi nghenaka hi munhu wun'we naswona ndzi nga tsakela leswaku mi a va amukela vanhu lava va nga ta ta laniwa leswaku hi ta kota ku khongeleriwa muti ku khongeleriwa wu bless-iwa.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku ndzi kombela leswaku ka tinsimu leti tin'wana ta tikereke tin'wana a ndzi kombela ku hlayiwa na leti ku yimbeleriwa na leti mina ndzi ti tivaka ekerekeni ya mina.

Leswaku munhu a ta dyondza ku dzunisa Xikwembu.

Ina swi hambanile hikuva swa masiku lamawa swa ndhavuko swi chelacheriwile na swin'wana leswi swa khale a swi nga cheriwi.

Va dya swakudya swo fana na vuswa byo swekiwa lebyi vitiwaka na khavichi laha swi swekiwaka hi va vavanunakuloni.